Ntate wa ka o le a mpatlela motho a tla nthusa ho kganna, mme ho ne ho tshosa haholo hobaneng ke ne ke sa tsebe letho ka koloi. Empa motho wa teng o na na le mamello ebile a utlwisisa hore ha se kaofela batho ba tla bang le sebete sa ho kganna. Ho kganna ho wa tshosa, empa nka eletsa batho ba bang hore ba se ke ba ba tsepamisa maikutlo a bona haholo tabeng ya hore mohlomong ba tla etsa dikotsi, ba shebe feela pele hore ba etse bonnete ba hore ba etsa dintho tse nepahetseng, ebile ba mamela motho a ba thusang.

Bakganni ba e-hailing ke tjho bona ba ya Uber kapa ba Bolt. Ke nahana hore ba feta dinthong tse bohloko haholo tse utlwisang pelo bohloko hobane, hangata o fumana hore ba lwantshetswa hore bapalami ba bangata ba sebedisa bona. E nngwe ya ntho tse bohloko haholo tse nkileng ka di bona kgahlano le batho ba e-hailing ke ha ba ntse ba tjheseletswa ka hara makoloi a bona kapa ba fihle ba kgakgathwe ke batho, ba ba nkele dikoloi tsa bona. E bohloko haholo ntho e ba fetang ho yona. Ebile e ya ba e ba tshwara le ha bohloko hobaneng se ba tshaba le hore ba tswele pele ka tsela ya bona ya ho iphedisa le ho phedisa malapa a bona.

Ke tekesi hobaneng di fumaneha ha bobebe, ebile di na le sebaka moo o tla di fumanang teng. Hape le hore di potlakile ha di nke nako tseleng moo moo o batlang ho ya teng ho fihla ka nako. Terene e nka nako le bus-e ke ikutlwa ka re e nka nako hore e fihle moo e yang, empa tekesi yona wa tseba hore hang hang o fihlile moo o yang.

Ee kea tseba, mme mmileng e menyenyane kapa mmileng e ka hara metse, di tlameha ho tsamaya ka speed sa kapa lebelo la fifty-five ho isa ho sixty kilometers per hour. Mme mmileng e kantle ho metse di ka tsamaya ka eighty kilometer per hour. And-e hona ho bolokehile hobaneng ho thibela dikotsi tse ngata tsa makoloi. Hobaneng haebaneng teraka e kgona hore e tsamaye ka lebelo le hodimo, empa e na le dintho tse boima tse e di tshwereng, ho bobebe hore e ka ya ho wa ba le kotsi ya koloi kapa dintho tse e di palamisitseng. Di ka wa e be di etsa kotsi tsa makoloi mmileng.

Taxi e phodile ditulo tsa teng di monate, empa ka ho fetisisa moqoqo o qoqwang ka taxi-ng ko o hlabosang o bulang kelello ebile o ahang. Ko hore kaofela batho ba thabile ba phuthollohile, ebile moqoqo wa teng o monate hoo hoo le hore. Motho ka mang motho mang kapa le mang o ba le tlhahiso, and-e ha se tlhahiso e tla tlang e kwatisa batho empa ke tlhahiso e ahang.

Taxi ya teng e ne e hlwekile e phodile ebile e le comfortable. Batho kaofela ne ba kgahlehile, ke hore ebile le lebelo la tengne le lona hantle le nepahetseng. Ho sena taba ya hore jwanong e entse lerata le sa hlokahaleng. E ne e ka re re tsamaya moyeng ka mokgo e ne le ka teng, le mokganni o no mmona hore o thabetse ya hae e ntjha hobaneng. Ntho ena e mona ya hore e be sale ntse ba kgaruma e ne le siyo, o no mmona hore o phodile ebile o thabile.

Wa bona di-taxi tsa sekorokoro tsona ebile ke ntho e tlwalehileng, and-e bakganni ba teng ha ba na pelo hohang le bapalami. Hobaneng jwanong ba lebelletse hore wena o tsebe hore monyako wa bona o tlo o bula jwang ebile o tlo o kwala jwang. Hore setulo se wang ke sefeng se sa weng ke sefe, ba lebelletse hore o tsebe dintho tseo kaofela ene ha se experience e ntle hohang. Ko re kaofela batho re dula ha bohloko re dula re tshohile hore ha o ka etsahala kotsi nyana feela, ho fedile ka maphelo a rona. Ha ba qeta moo, ha o re o kgetha hore o ska ba palama sekorokoro seo, kaofela di-taxi tse tlang ba tlo fetisa ka tsona hobaneng o hanne ho palama sekorokoro. Ko re sekorokoro taxi tsa sekorokoro di dia tena and-e di Tena batho kaofela.